Malume data i mali leyi u yi hakelaka ku tirhisa inthanete. Yi ku pfuna ku tshama u tirhisa foni, ku nghena eka website, ku rhumela email, ku chat-a, ku download-a mavhidiyo ni swiboho swin'wana swa online.

Leswi endlaka data yi durha, i ku vanhu vo tala va tirhisa inthanete, ku lawula network, ku endla profit eka service providers ni ku engetela ka mali hi nkarhi hinkwawo.

Vanhu va hakela mali ku tirhisa inthanete, hi ku xava ma-data bundles. Va tirhisa data ku chat-a, ku rhumela ti-email, ku nghena eka website, ku languta kumbe ku tumbeta mavhidiyo, ku landzelela social media. Naswona va tirhisa inthanete ku lava mintirho, ni ku dyondza.

Eka riqingho ra wena u nga tirhisa data ku chat-a, ku nghena eka ti-website, ku cheka ti-email, ku download-a ni ku languta mavhidiyo. Ku landzela social media, ni ku lava mintirho.

Hi ku tirhisa data munhu a nga kota ku chat-a, ni ku rhumela meseji, ku rhumela ni ku amukela email. Ku nghena eka website, ku kuma vuxokoxoko, ku languta ni ku download-a mavhidiyo, ku landzela social media. munhu a nga tirhisa inthanete ku dyondza ni ku lava ntirho.

Data yi hambanile na Wi-Fi. Data yi hakeriwa hi mobile network, yi tirha kwhi na kwihi kambe Wi-Fi yi tirha ntsena laha ku nga na router.

Ku pfariwa ka data i ku tirhisa data leyi hakeriweke u tshama u tirhisa data, leswi swi katsa ku nghena eka website, ku chat-a, ku rhumela email, ku download-a mavhidiyo na ku landzelela social media.

Data yi hambanile hi ku durha ka three G, four G na five G. Three G a yi durhi ngopfu na xipidi xa kona xa internet xi le hansi. Four G ya antswa hi xipidi naswona five G yi hatlisa ku tlula four G. Ku antswa ka xipidi swi endla leswaku five G yi tika ku tlula four G na three G.

Ku bela riqingho hi vhidiyo ku tirhisa data yo tala ku tlula hi rito. Vhidiyo yi tirhisa ti-megabytes kumbe ti-gigabytes to tala, quality ya vhidiyo ya engetela ku tirhiseni ka data, kasi hi rito ri tirhisa ti-megabytes letitsongo.

Loko u languta pulani ya data, u kambisisa leswaku va ku nyika ti-megabytes kumbe ti-gigabytes tingaki. Ku langutisa leswaku data leyi u ta yi tirhisa rini. Nxavo ya plan, network coverage, speed, xihakelo ni restrictions. Na maxelo yo engetela yo fana ni free WhatsApp kumbe video stream.

A swi kahle leswaku data yi va na siku ra ku expire-ra hambileswi ri nga se hela. Leswi swi endliwa hikuva vanhu va tirhisa data hi tindlela na minkarhi yo ka yi nga fani. Leswi swi endla leswaku vanhu va tshama va ri ku tirhiseni ka data ku sivela ku data ri nga expire-ri no hatla ri hela.

Malume loko u lava ku xava data, u sungula hi ku xava airtime eka foni ya wena. Loko u ri na airtime, u kandza star one eighty hash kumbe star one four hash hi ku ya hi network leyi u nga na yona. U ta kuma menu leyi yi kombaka swiyenge swa data, u hlamula leswi u swi lavaka u tlhela u tiyisisa. Loko airtime yi ri kona, yi ta hundzuriwa yi va data. Loko u lava eku endla yo olova, u nga tirhisa app ya network ya wena ku xava data.